Ndi vhona uri u maitele a u sia maṱaṱa a mavhele nga nṱha ha mavu nga murahu ha musi o kaṋiwa zwinga thusa kha u thivhela u vhaisa ha mavu nga uri maṱaṱa a vha o dzumbamisa mavu anga nṱha.

U lindela tshifhinga tsho teaho tsha musi mitshelo yo vhibva u i fara zwavhuḓi musi hu tshi khou kaṋiwa mitshelo heneyo na u vha na zwishumiswa zwo teaho zwa u kaṋa mitshelo.

Ndimo ya rooibos i na vhundeme kha ikonomi ya Afurika Tshipembe ngauri ifha mishumo kha vhano khou toḓa mishumo ya tshikhala nyana kana mishumo ya tshoṱhe na zwine ya fha zwone kha muvhili wa muthu kha mutakalo i ita uri i takalelwe nga vhathu vhanzhi zwine zwa ita uri miṱa mizhi i vho i rengesa i dzula i nayo.

Sunflower i takalelwa nga dzi ṋotshi zwine zwa amba uri dzi ṋotshi dzi a kona u dzhia mbeu u bva kha ḽino sunflower ya i sa huṅwe futhi sunflower ndi yone i ri fha ho mapfhura a u bika ane a ri fha mutakalo kha zwiḽiwa zwashu i dovha ya vha ya vha sunflower yavha yone i no fha mavu mutakalo wavhuḓi.

Rabulasi zwa u ṱanganyisa mitshelo i si ya vhuḓi na mitshelo ya vhuḓi a zwo ngo tea ende zwi lwa na vha mutakalo na riṋe vha vhulimi ngauri zwi tsitsela gireidi ya mitshelo yavho fhasi. Ngauri mitshelo yoṱhe i no kho ṱanganana i si ya vhuḓi na ire yavhuḓi a i ri fhi tshileme tsho teaho kana vhundeme ha mutakalo wa muthu nga nḓila yone tshifhingani tshiḓaho kha vha ite nga nḓila dzoṱhe uri mitshelo yavho i si ya vhuḓi i songo ṱangana na mitshelo ya vhuḓi.

Zwine zwa nga thusa kha mutakalo wa mavu ndi u sa ṱavha mbeu yau nga tshifhinga tshithihi kha tsimu yoṱhe zwi amba uri ndi u ṱavha u tshi sielisana khamusi nga dzi vhege uri na khaṋo i songo vha nga tshifhinga tshithihi zwine zwa itela uri maṅwe mavu ane ono kaṋiwa nao u vha u kho afha tshifhinga tsha u fema hu sathu dovha a takuwa tshiṅwe tshithu.

Dzi greens na mikapu ndi zwa ndeme ngauri mashango manzhi a shumisa dzi greens sa zwone zwiḽiwa zwa u thoma zwine zwa ḽiwa kana zwine zwa dzhielwa nṱha. A dovha zwi dovha hafhu zwa vha na u kwama ikonomi ya tshitshavha ngauri mashango ane a a ita vhulimi ha hezwinoni dzi greens na mikapu ndi one ane a na u rengisesa nga maanḓesa nga uri hezwi ndi zwone zwithu zwine zwa ṱoḓesiwa kha mashango o yaho nga u fhambana.

Tshithu tshine nda nga tshi lima arali ndo fhiwa tshikhala hungavha mirambo ngauri mirambo zwe nda zwi sedzesa ndi zwa uri a i konḓi u tshila a i toḓi na mavu o no tovha a special nga u tou ralo i a kona u tshila kha dzi khalaṅwaha dzo ya ho ngo u fhambana nahone wa wana muri muthihi wa u ṱavha u a kona u u bveledzisa mirambo minzhi.

Miṅwe ya mitshelo ine nda i takalela ndi maafukhada ndi miomva na dzi strawberries.

Ngeletshedzo ine nda nga i dzhia kha ine nda ḓo vha ndi khou ṋekedzwa yone i ngavha ya u tou wana thanga ngauri arali ndi tshi kho wana thanga ende ndi tshi kho dzi wana kha vharengisi vho teaho vhane vhaa ḓivha nga ha miapuḽa ndi a tenda uri ndi yone ine ya nga shuma ya uri bulasini yanga hu kone u wanala ndi tshi khou ṱavha miapuḽa.

Ndimo ya maswiri i a kona u mannḓafhadza ikonomi yashu ngauri shango ḽashu ḽa Afurika Tshipembe ndi ḽiṅwe ḽine ḽi a a bveledzisa zwilimo zwa maswiri na u a rengisela maṅwe mashango a nnḓa zwine zwa fhaṱa kana zwa pfhumisa ikonomi yashu.

Ndimo ya nḓirivhe nga vhoramabindu vhaṱuku a thi vhoni i tshi vha vhuyedza ngauri zwine vhoramabindu vhaṱuku nga maanḓesa vhavha vhatshi kho tou ṱavhela u to u to ḽa na miṱa yavho zwino a thi vhoni uri u ṱavha minḓirivhe zwi avha na u vhuyedza kha vhoramabindu vhaṱuku.

Maga ane a tea u tevheliwa musi hu tshi ṱavhiwa muroho wa muxe ndi u ḓivha khalaṅwaha yo teaho ya u ṱavha muxe ngauri muxe a u wanali ṅwaha woṱhe mavu a tea u lugiseliwa a u ṱavha muxe na uri muxe u tea u ṱhogomeliwa zwine zwa amba uri u ya sheledziwa.

Khavhishi i ṱavhiwa mathomoni a khalaṅwaha ya luṱabvula ngauri khavhishi dzi ṱoḓa khalaṅwaha ya u dudela.

Khavhishi ndi i shumisa sa muroho wa u sevha nda dovha hafhu nda i shumisa sa saḽadi ya u ḽiwa na zwiḽiwa zwo bvanganaho zwi no nga dzi raisi.

Zwine nda nga zwi ita u tevhela kha nyimele heyi noni ndi u hwala khavhishi dzanga nda ya nda ima tsini na bada nda thoma u dzi rengisela vha fhiri vha bada.

Ḽethasi i na mbuyelo ya u lwisana na malwadze ane a ḓiwana a zwipiḓa zwa matshilo ashu lwa tshoṱhe malwadze a sa lafheiho futhi iya thusa na kha ayoni ine ayoni nayo mushumo wayo ndi u lwisana na malwadze mivhilini yashu.

Mushonga u no vhidzwa nga belt ndi wone mushonga u ḓivhesiwaho kha u fhedza zwivhungu kha miroho dzi bulasini.

Ndimo ya muroho wa tshipinashi i ya vha na u vhuyedza tshitshavha kha masheleni na matshilisano khathihi na ikonomi i Afurika Tshipembe nga zwine wa fha zwone kha vhathu na u sa konḓa hau u u medza.

Kha vhupo vhune ndabva khaho vhathu vha na u dzhiela nzhele kha u lima zwiḽiwa zwavho vhone vhaṋe ngauri miḓini minzhi nga khalaṅwaha dza vhuria hune ra wana mitshaina vha wana miḓini mitshaina i hone. Nga khalaṅwaha ya mavhele vha wana mavhele a tshi kho wanala zwine zwi a ita uri ndi zwi vhone zwori miḓi minzhi kha vhupo vhune ndabva khavho vha na u dzhiela nzhele kha u ḓi limela zwiliṅwa zwavho vhone vhaṋe.

Ndi vhona unga vhathu vha lima dzi green beans vhuria ngauri vha tshi khou itela uri musi hu tshi thoma u dudela kana tshilimo tshi tshi ḓa nga uri dzi green beans dzi ṱoḓa u dudela adzi ṱoḓesi u rothola zwine zwa amba uri khaṋo ya dzo i kho yo vha nga tshilimo ndi ngazwo dzi tshi vha tshi dzi ṱavha.

Broccoli yanga ndo vha ndo i ṱavha nga nḓila ine ndo thoma nga u lugisela mavu ahone nda i ṱavha nga thanga nda fhedza nda i wanela na mupfudze nda i sheledza he ndavha ndo i ṱavha hone nda ita uri ndi fhethu hune ha dzhena na ḓuvha uri i kone u wana ḓuvha.

Zwiṅwe zwa zwithu zwine nda vhona uri zwi vhulaya ndimo ya muroho vhuponi ha hashu ndi u ḓalesa ha matombo na u ḓalesa ha muṱavha.

Tshaka dza zwiḽiwa zwine zwa bveledzwa ho shumiswa phuri hangeini ha hashu ndi ya uri ri a bika bovhola, bovhola ḽine ndi muroho wa phuri wo ṱanganyiswa na khavhelo ya hone wa dovha wa sheliwa nḓuhu dzo koḓeliwaho dzine ra ri ndi thanga kana ra bika muroho wa phuri une wa pfhi ndi tshi tshatshatsha une wavha wo bikiwa hu phuri wa shela wa shela maṱamaṱisi.

Khaedu dzine dza bvelela musi wo ṱavha miroho i ngaho sipinatshi na khavhishi ndi u fhisesa ha ḓuvha ha fhisesa ha ḓuvha maṱari a sipinatshi kana khavhishi a ya ṋoka na zwithu zwi no pfi zwivhungu zwine vha ḓo zwi wana zwo no ṋambatela nga murahu ha maṱari a sipinatshi kana nga murahu ha maṱari a.

Kha vha ṱavhe nga khalaṅwaha dzine ndi dza u dudela futhi mavu avho a tea u vha o lugiselwa u ṱavha sipinatshi ha dovhe hafhu vha dzulele u sheledza sipinatshi tshavho hu songo ḓalesa maḓi futhi vha dovhe hafhu vha ḓi ḓowedze u ka maṱari a nga nnḓa ha tshipinashi tshifhinga tshoṱhe uri hu kone u bva maswa.

Ndi humbulela uri waini i limiwa ho thoma ha limiwa mi nḓirivhe musi mi nḓirivhe yo no anwa yo swika tshifhinga tsha u fuliwa tshine tsha nga i ita uri hu bveledziswe waini dzi nḓirivhe dzi a fuliwa dza isiwa ḽi magani ḽa u bveledzisa waini ha bveledziswa heyo waini.

Ndi nga vhidza muṱangano na vhabebi vha vhana ndi tshi khou vha sumbedzisa nga ha vhuleme ha u ṱavha zwiḽiwa zwire zwau ngauri kha u ṱavha zwiḽiwa zwi re zwau u na vhuḓifhinduleli ha uri ndi mini na mini tsho yaho kha hezwo zwiḽiwa zwi songo sheliwaho na mishonga i songo tendeliwaho zwa ita futhi na uri vhathu vha kone u ḓi bveledzisela zwiḽiwa zwavho zwine a zwi vha vhulai tshikwamani.

Tshaka dza waini dzine nda dzi ḓivha ndi ḓivha nga ha waini tswuku nda ḓivha na ine ya pfhi ndi waini tshena na ine ya vhidziwa upfhi ndi waini yo yo omaho kana ḓirai waini.

Waini i na maanḓa a u mannḓafhadza ikonomi ya Afurika Tshipembe ngauri waini i shumiswa kha zwithu zwinzhi vhanwe vha to u i shumisa zwo tori ndi ya u to nwa vhaṅwe vha i shumisa kha u bika zwiḽiwa ya bikiwa ngayo kana kha u baga zwithu zwa u bagiwa futhi na dzi kerekeni i a shumisiwa waini kha zwithu zwi no pfhi ndi tshinwelo musi vha tshi ri hu khou elelwa u vhambiwa kana ya malofha a murena yeso

Zwine nda nga ita zwone kha heinoni nyimele yo raliho ndi u humbela u vhidzeliwa manedzhara wa hanefho shophoni uri a vhe a ne a ntandulula heinoni thaidzo ine nda khou ṱangana nayo uri arali na musi zwi tshi konadzea vha ye vha to lavhelesa na dzi khamera dzine vha vha nadzo hanefho shophoni uri vha ḓivhe uri hoiteani kha waini heneyo ye nda i renga.

Ee vhuponi ha hashu ri a kona u a lusa phonḓa, ri dzi ṱavha hanefha u thoma kha khalaṅwaha ya luṱabvula ri tshi khou ya hanefha kha ṅwedzi wa vho ḽara.

Mavu a tea u vha o limiwaho zwa vhukuma zwo tsesa, na zwa uri mbeu ya nḓuhu i tea u dzula zwavhuḓi na mavu u itela uri hu songo dzhenisa muya uri i songo siṋa.

Zwine nda takalela u zwi ṱavha ngadeni yanga ndi muroho wa mutshaina na spinatshi.

Zwithu zwe nda zwi lingedza u zwi ṱavha zwa si tshile ho vha dzhinzha. Ndi kho tenda uri khaedu hovha mavu a hune ndabva hone ndi tshi tenda uri a si ane a takalelwa nga dzhinzha.

Ee ndi vhona vhu na mutakalo wavhuḓi nga uri ho ḓala maṱeṱe ane a ya thusa kha tsukanyo muvhilini wa muthu.

Ndi takalela mukapu wa makhaha, zwino ita uri ndi hu takalela ndi zwa uri u mpha muvhili wo takalaho, zwo shumiswaho u ita hoyu mukapu ndi mavhele na makhaha.

Ee ndo no ḓi wana ndi khou ḽa vhuswa kana mukapu wo bikiwaho nga makhaha. Tshenzhemo yanga ndi ya uri ndi a i takalela nga kha mukapu, mara a thi funi vhuswa ha makhaha a thi ngo ḓi phina thi pfhi muḓifho wawo.

Ndi ḓivha uri ndi inwe ya ndimo yo tumbulwaho afrika. Makhaha ndi tshiṅwe tsha zwiḽiwa tshine tshi a funeswa nga vhathu vhane vha kho ṱhogomela mitakalo yavho.

Hai a thi athu ḓi wana ndo ṱavha gurowu ngomu tsimuni yanga, zwine nda ḓivha zwone maga ane a tevhedzwa musi hu tshi ṱavhiwa gurowu ndi zwa uri i na mbeu yo yaho ngo fhambana iṅwe mbeu i ya tenda u ṱavhiwa nga vhuria iṅwe nga luṱabvula, hune na matshimbidzele a o kana u ṱhogomelwa hayo zwivha zwo ya nga u fhambana.

Ee ndo no ḓi wana ndi khou ḽa dzi weetbix, ndo dzi lugisela nga u vhilisa maḓi nda shela maḓi a u fhisa khadzo nda dzi rithelela ndo ṱanganyisa na swigiri musi dzo no ita mukapu nda kona u shela mafhi a luvhisi.

Zwine nda zwi ṱalukanya nga ha jungle oats, ndi zwa uri jungle oats yo itiwa nga oats kana nga out brene, ya dovha hafhu ya ingiwa nga dziṅwe dzi vithamini dzi ṱoḓeaho muvhilini wa muthu.

Mutshelo wa kiwi u na lukanda lwa muvhala wa buraweni u re na ma veve kana mamvele nga ngomu hau wa vha na muvhala mudala u ne wo ḓala maṱeṱe kana hezwi zwi no pfi ndi faiba zwine zwi a thusa kha tsukanyo muvhilini wa muthu.

Ndi shumisa ma apula musi ndi tshi ita saladi ya khavhishi, ndi a dovha hafhu nda a shumisa kha zwiṅwe zwa zwithu zwa u bagiwa zwino fana na zwithu zwi nonga vho banana brede kana vhurotho ha muomva.

Ndi humbulela uri tshi kwatshi kana dzhusi ya maswiri i itiwa musi ho dzhiwa maswiri a hamuliwa nga mitshini a tshi laṱa maṱeṱe kule na zwiṅwe zwi sa ṱoḓei u ita dzhusi na dzi thambo zwi tshi laṱelwa kule uri hu sale maḓi a tswozwiwe a kone u dzheniswa zwi gubuni.

Kha vhupo vha hashu mbudzi dzi fuwelwa u rengisiwa hu tshi itelwa ṋama kana dzi fuwelwa ṋama, ndi vhona vhathu vhanzhi vha tshi fanela u humbula nga ho dzi fuwa ngauri ṋama ya mbudzi ndi iṅwe ya ṋama ine i ya konḓa u wanala, i a ḓura, nahone ndi iṅwe ya ṋama ine i na mutakalo wavhuḓi kha muvhili wa muthu.

Tshanduko ya kiḽima i thithisa nḓisedzo ya zwiḽiwa ḽifhasini ḽothe nga nṱhani ha mutsho une wa vha u sa langei hunga vha u fhisesa kana u vhesa u nesa ha dzi mvula kha zwiliṅwa zwine zwi vha zwi sa kho ṱoḓa mvula nga maanḓesa kana kha zwiliṅwa zwi sa kho ṱoḓaho mufhiso wo kalulaho.

U tshinyala ha vhuendi nga ṅwambo wa mutsho wo kalulaho zwi kwama tsireledzo ya zwiḽiwa nga uri hu vha hu tshi vho balelwa u swikelela hune zwiḽiwa zwa vha hone nga u nga uri vhuendi ho tshinyala, futhi zwi engedza mutengo wa zwi rengwa kana wa zwiḽiwa zwenezwo na uri zwiḽiwa zwi vha zwi sa kho wanala nga nḓila i ne zwa tea u wanala ngayo zwi tshi khou balelwa u swika hune zwa tea u swika hone.

U thivhedza mavu, u thivhedza zwiliṅwa, na u ḓa na mbeu i ne ya kona u konḓelela ho uyu tshanduko ya kilima.

Muvhuso wapo u tea u khwathisedza maitele a vhu limi na u fhaṱa sisiṱeme ya zwiḽiwa i konḓelelaho hu tshi kho shumisiwa na tshi tshavha tshapo, ngeno zwiimiswa zwa ḽifhasi na muvhuso wa ḽifhasi u tshi tea u ṱanganyisa ḽifhasi ḽothe na u vhea milayo ine i kwama ḽifhasi ḽothe na u nekedza dzi tshelede dza u thusedza kha u fhaṱa na u tikedza hoyu u lwisana na u shanduko ya kilima.

Hu vha na u gonyesa ha mitengo ya zwiḽiwa, zwi tshi khou ḓa nga ha u fhungudzea ha u wanalea ha zwiḽiwa zwenezwo na u engedzea kha u bveledza zwiḽiwa zwenezwo.

Tshanduko ya kilima i ita uri zwiḽiwa zwi vhe zwi songo tsireledzeaho nga uri i bveledzisa zwiṅwe zwa zwithu zwine zwi a vhaisa kana zwa vha na u ṱoḓa u tswonzwa hanefho kha zwiḽiwa, zwine zwa fhungudza u ri zwiḽiwa zwi vhe na mutakalo wavhuḓi kana zwi vhe na khwaḽithi ya nṱha, zwine zwi engedza malwadze.

Tshanduko ya kilima i ḓisa u fhungudzea ha pfhushi nga u fhungudza phurotheini kana ayono na zinki ine i wanala kha zwiliṅwa zwi no nga raisi kana gorohu.

Tshanduko ya kilima i engedza u sa tsireledzea ha zwiḽiwa nga u ṱuṱuwedza u aluwa ha zwithu zwi no pfhi ndi phathodzgen, zwine zwi ita uri hu vhe na u ṱanganelana ha vhubvo ha zwiḽiwa nga nṱhani ha mutsho wo kalulesaho zwine zwa sia zwi tshi kho fhungudza maanḓa a sisiṱeme i no tsireledza zwiḽiwa.

Mithenga musi zwinoni zwono ṱhukhulwa i a shumiswa hafhu na u rengiswa, i a shumiswa kha u bveledza zwibveledzwa zwi nonga masiamelo na u ṱama miṅwe ya miṅwadzi na zwiṅwe zwa zwiambaro.

Zwi nga dzhia muthethe muthihi uya kha mivhili u ṱhukhula khuhu zwi no sumbedza uri mushumo wo itwa zwavhuḓi ndi musi i si tsha shulula malofha nahone yo no ima u babamela.

Lukanda lu vhulungea nga u aneiwa ḓuvhani nga murahu ha musi lwo no bvisiwa uri lu kone u dzula tshifhinga tshilapfhu lu sa tshinyale.

Lu shumiwa nga u lu hwahwadza nga u lu tatamudza kana u lu lovhea maḓini tshifhinga tshilapfhu.

Maḓi ane a fhisa musi hu tshi khou ṱhuvhiwa u tea u a tuvhudza nga maḓi a u rothola ngauri ndi zwa ndeme uri u wane mufhiso wo teyaho uri khuhu yau kana tshenetsho tshifuwo tshine wa khou tshi ṱhuvha tshi songo swika hune tsha vhibva nga maḓi tshi si tsha ṱhuvhea.

U tea u a rothodza na u a vhea kha dzi temperature dza fhasi wa dovha hafhu wa a vheya firidzhini uri a dzule o vhibva a sathu swika makete.

Mutakalo u ṱhogomelwa nga u wana zwiambaro zwo teaho zwa u ḓi tsireledza musi u tshi khou ṱhavhiwa, zwishumiswa zwi no kho shumisiwa kha zwivhe zwine zwo ṱamba nahone zwo dzudzanyea na u lindela u shumisiwa. Fhethuvhupo hu no kho shumisiwa huvhe hu fhethu ho hune hu na tshedza tsho fanelaho kha u ṱhavha na u shumisa vhathu vhane vha ḓivha u ṱhavha.

Ee, hu na miraḓo ya tshitshavha ine yavha na vhutsila ha u ṱanzwa lukanda kana mushumo wa mukumba ngauri hu na vhaḽa vhane vha vhamba na dzingoma zwine zwa amba uri a si muthu muṅwe na muṅwe ane a vhamba dzingoma.

Ee, hu na nḓila dza sialala dza u bvisa lukanda dzine dza fhiriselwa kha vhaṅwe muṱani vhuponi ha hashu ngauri musi hu tshi bvisiwa lukanda hu ya vhidziwa vhatukana kana vhaṱhannga vhaṱuku uri vha ḓe vha lavhelese, na musi u tshi ṱanzwiwa, na musi u tshi omisiwa. Na vhane vha vhamba dzingoma vhaya shumisa vhaṱhannga vhaṱuku uri vha vhone uri ngoma dzi vha ambisiwa hani.

Ee, hu na zwifhinga zwo khetheaho zwa mvelele kana zwa vhuṱambo zwine ha ṱhavhiwa zwinoni zwinzhi nga tshifhinga tshithihi, miṱa kana zwitshavha zwi nga langa hezwo nga nḓila ya u gudisana u tsireledza kana u vha na vhulangi ha u vhulaya hezwo zwinoni.

Miṱa ya hune nda dzula hone i ṱhukhula khuhu nga zwanḓa i tshi khou shumisa lufhanga . Ee, hu na mitshini ine ya nga shumisiwa nḓila ine nda vhona i khwine ndi mitshini naho mitshini hu tshi vha uri iya ḓura a i swikelelei nga muthu muṅwe na muṅwe.

Hai, a thi ḓivhi muthu ane a ḓi tshilela nga u rengisa mukumba wa zwifuwo ndi vhona ungari hezwo zwi nganga muthu ane u kho ḓi shengelela.

Maga ane a katelwa kha u bvisa lukanda lwa mbudzi kana lwa nngu ndi a uri hune ha bvisiwa hone lukanda lwa mbudzi hu a adziwa maṱari nga maanḓesa a muomva ndi one ono zwikona u itela uri maveve a mbudzi kana a nngu a songo nambatela ṋama.

U ṱamba zwanḓa na u ṱanzwa tsha u humbulela u ṱanzwa ṱhungu dza tshifuwo tshenetsho wa dzi phumula wa thoma nga u humbulela a u thoma fhasi u tshi khou lavhelesa nga nḓila ine a vha ngayo a no kho tevhela wa hamula u sa kho to kokodza ṱhungu u tshi kho to puṱedza u tshi fhedza u tea u a hamula nga labi u tshi itela u bvisa dzi tshika wa a vhea kha tshikwatudzi

Ee, ndo no vhuya nda thusa u ṱhukhula khuhu heyo tshenzhelo yo vha i si yavhuḓi na luthihi a zwo ngo vha zwithu zwo leluwaho nga uri ndo vha ndi tshi vha ndi kho shavha musi itshi kho takanyela.

Hai, a thi a thu vhona kana u shela mulenzhe kha u vhulawa ha zwifuwo nga u ralo a thina tshenzhelo ya zwenezwo zwithu.

Zwifuwo musi zwi tshi vhulawa vhuponi ha hashu zwe nda zwi vhona kha tshikhala ndi zwa uri tshifuwo tshi thoma tsha vhofhiwa mulenzhe kana milenzhe tsha vhofhiwa kha muri tsho sedzeswa fhasi tsha kona hafhu u vhulawa.

Ṋama i a rengiswa i tshi kha ḓivha nṋu iṅwe ya omisiwa ya itiwa mahwaba kana mukoki iṅwe ha itiwa zwithu zwi nonga vorosi kana ṋama yo tshekekanyiwaho.

Maga a tsireledzo musi hu tshi khou vhulawa zwifuwo ndi a uri hune zwifuwo zwa kho vhulahelwa hone hu tea uvha hu fhethu ho kunaho ho adzeliwaho zwavhuḓi, hu tshi kho itelwa uri ṋama i songo kwama kana u kwamiwa nga zwitzhili zwine zwa nga lwadza vhathu. Zwishumiswa zwi no kho u shumiswa zwi nonga dzi phanga na zwenezwo zwine ṋama ya ḓo vheiwa khayo zwi tea uvha zwi zwithu zwo kunaho.

Dziṅwe thaidzo dzine dza vha uri dzo ḓowelea dzine vhafuwi vha ṱangana nadzo musi vha tshi khou hama, ndi zwithu zwine zwa fana na musi tshifuwo tsho phirimela matopeni.

Hu na zwitzhili zwi ngaho vho ecoli vho salmonela zwine ra nga zwi thivhela kana zwa ra zwi iledza ngauri hune ra vhulahela hone khuhu dzashu ha vha fhethu ho kunaho hu si naho mashika.

U sa vha na fhethu ho fanelwaho kana ho lugelaho ha u vhulaha zwifuwo izwo u konḓelwa ha zwinameli zwo teaho zwa u hwala hezwo zwifuwo musi zwo no vhulaiwa.

U ḓi wana vhana zwishumiswa zwi nonga dzi phanga dzi sa fhiriho, u ḓi wana zwithu zwi nonga maveve zwi tshi khou nambatelesa ṋama nga vhunzhi.

Maga ane vhafuwi vha tea u a dzhia ndi u vhona uri tshifuwo kana u lavhelesa uri tshifuwo a tshi na mutsiko, tshifuwo a tsho ngo phirimela matopeni na mafhi a bvaho musi vha tshi a hama ndi mafhi o linganelaho.

Mushumo une wa itwa nga mvelele kana vhurereli kha u vhulaya zwifuwo ndi mushumo u nonga wa u luvhedza, mushumo u u nonga wa thevhula nawo u a ṱoḓa uri hu vhulawe zwifuwo, mushumo u nonga wa u alafha vhathu vha re na vhulwadze ha tshifa khole.

Maga a no fana na u ṱhogomela fhethu hune ha khou vhulawa hone tshifuwo hune ra vha ri khou amba uvha fhethu ho kunaho, maga o no fana na u ḓivha zwishumiswa zwi no tea u vha u shumisiwa musi hu tshi hu tshi vhulawa tshifuwo, na u ḓivha uri ndi lini hune tshifuwo wa tshi vhulaha na uri futhi vha tea u ita uri tshifuwo a tshi tea u vha na u vhaisalesa kha muvhili watsho musi tshi tshi vhulawa.